Ke dilo dife tse di sekasekiwang ke dibanka fa di amogela kopo ya karata ya bagolo ba tle ba kope go bona lekwalo la boitshupo le gore a mogolo o tla kgona go tlamela banka ya gagwe.

Ke dilo dife tsa konokono tse di tshwanetseng go di akanyetsa fa o dira tshweetso ya gore o dirise karata efe ya sekoloto mme o ka bapisa jang mefuta e farologaneng ya dikarata ke dikonokono tsa gore o ka tlisa pampiri ya gago ya go bontsha gore oa dira, o dira kae mme le banka le karata ya banka ya tlhokagala, mme o tshwanetse go berekisa madi ao sentle mme ebile le karata ya teng e farologana le dikarata tse dingwe tse di dirisiwang ka matsatsi le matsatsi.

Ke diphoso dife tse di tlwaelegileng tse o tshwanetseng go di tila fa o dira kopo ya karata ya sekoloto mme o ka tlhomamisa jang gore kopo ya gago e tsamaya sentle, ke ga o na le botshepegi mme o patela sekoloto sa gago sa madi o a adimileng ko bankeng sentle mme seo se tlo dira gore kopo ya gago ya karata ya sekoloto e tsamaye ka metlha yotlhe, ka malatsi otlhe mme o ka tlhomamisa jang gore kopo ya ke ga o na le le botshepegi ka metlha yotlhe.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

O a akanya gore go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta ka ga go ka thusa batho jang gore ba dire ditshwetso tse di siameng fa ba batla karata ya ke akanya gore kitso ke batho ba ka itse di-percent-e tse e leng gore ba tsile go ba batla mo godimo ga sekoloto se ba se dirileng.

Ke akanya gore history ya ya me ya sekoloto tsa go adima madi e ama tsela ya go dira kopo ya karata ya sekoloto ka go e patela sentle ga ke patela karata ya me ya sekoloto sentle history ya me e nna bontle mme matsatsi a latelang ba kgona go nkadime madi gape ga ke a batla ka gonne ke patela sentle sekoloto mme se se ka dirwang go tokafatsa kadimo kopo ya me ya sekoloto ke gore ke tswelele pele ntse ke patela sentle ke sa tlodise go patela mme gape ke mo sekoloto se ke se adimileng.